Nxavo wa data wu le henhla swinene hikokwalaho a ku na mani na mani loyi a ti phinaka hi inthanete, hikuva a ku na mani na mani loyi a fanele a fikelelaka ku xava data. Data nxavo wa yona wu le henhla swinene, a wu fikeleli hi wun'wana na wun'wana. Hi yona mhaka a hi munhu un'wana na un'wana a tiphinaka eka inthanete, vanhu vo tala a va koti ku fikelela eka inthanete hi madurhelo ya data.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C wu hambana hikuva netiweke ya Vodacom yi le henhla ku tlula years Cell C, kasi ya Cell C yi le hansi hi data. data ya Cell C a yi durhi ku fika ka ya Vodacom, ya Cell C hambi munhu a kuma mali yintsanana a nga kota ku yi fikelela. Kasi ya Vodacom munhu hambi a kuma loko a kuma mali yintsanana a nge koti ku yi fikelela.

Loko data ri expire-ra masiku ye ra ha tele, a ndzi titwi kahle hikuva data ri durha ngopfu. Nxavo wa rona wu le henhla swinene, a hi na mani na mani a ri fikelelaka.

Hi n'hweti data ya mina ni nga tatisa ka ntlhanu ka five. Vhiki rin'wana na rin'wana ni xava data, ni tirhisa netiweke ya Telkom-o.

Data ya tiselifoyini i Telkom, MTN, Cell C na Vodacom. Yi ni pfumelela loko ndzi xave data ya inthanete, hi kona ni kotaka ku nghenisa eka riqingho ra mina.

Ndzi nga xava data leyi yo ka yi nga heli, leyi hlayiwaka unlimited data hi xinghezi. Leyi loko ni yi tirhisa inthanete, kumbe WhatsApp, kumbe Fcebook xin'wana na xin'wana xa social media ni kotaka ku tirhisa. Ni nga tatisi data vhiki na vhiki kumbe siku na siku, kambe ndzi kota ku yi tirhisa n'hweti yi ze yi ya hela.

Wi-Fi hi yona ndlela ya ku olova ya ku tirhisa inthanete hikuva hi yona ndlela ya ku olova eka n'hweti hinkwayo. A wu tatisi n'hweti na n'hweti kumbe siku na siku ku fana na data, ende u hakela kan'we en'hwetini ku sukela n'hweti loko yi sungula yi ze la yi ya hela. U nga tatisanga. Kasi data loko u yi xava ya hela exikarhi ka n'hweti yi tlhela yi lava ku tatisiwa.

Data ya mina ni endla leswaku siku rin'wana na rin'wana nimixo ndza kamba leswaku yi fika kwihi, ndzi ta kota ku yi tatisa. Loko ndzi kambile na swi kota ku loko yi ri kusuhani na ku hela ni yi tatisa. Ni yi tirhisa ku endla TalkTag na swa xikolo swa tidyondzo swa mina.

Data ya tiselifoni ya kota ku xaveka ka un'wana na un'wana hikuva eka data ya tiselifoni, yi kona data ya five rand-a ya siku, kumbe ya vhiki kumbe ya ten rand. Un'wana na un'wana wa kota ku yi fikelela.

U nga kota ku tirhisa router kumbe u hakela Wi-Fi, kumbe u xava unlimited data. Swilo leswi i swilo swo olova, ku tlula ku tirhisa data yo tala kumbe ku xava data leyi ya nxavo wa le henhla n'hweti ni n'hweti.

Ndlela ya ku durha ya le henhla eka swichudeni i ku tirhisa YouTube loko va vona tivhidiyo ta ku hlamusela leswi munhu a a va ka a swi search-a. Kumbe muchudeni loyi a tirhaka hi ku dyondza hi inthanete hi yena a tirhisaka data hi ndlela ya ku durha swinene.

Hikuva un'wana u lava ku tirhisa data ya siku yi hela, kasi un'wana u lava ku tirhisa data ya masiku manharhu. Un'wana u lava ku tirhisa vhiki, kasi ku na munhu loyi a lavaka ku tirhisa data ya n'hweti. Ku na vanhu lava tirhisaka data siku na siku, loko va nga ri na data va nga ngheni ka inthanete vutomi bya vona byi va oloveli, va tirhisa data siku rin'wana ni rin'wana.

Data yi tirha eka social media yi tlhela yi tirha ku endla swilo swo fana na ti-WhatsApp loko munhu a lava ku WhatsApp-a u tirhisa data kumbe ku nghena ka Facebook ku endla swilo swa online.

Data yi durhisiwa hikuva xilo xin'wana na xin'wana lexi u faneleke ku xi endla hi foni u tirhisa data data wa yi tirhisa loko u lava ku endla ri e endla riqingho u foyinela munhu loyi a nga kule u tirhisa na ti-video call eka WhatsApp naswona social media yi tirha ngopfu eka masiku lawa.

Vanhu va tirhisa data hi xiyimo xa le henhla ngopfu eka masiku lawa hikuva xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaka loko va khomile tithelefoni va tirhisa data hambileswi yi nga ya ka nxavo wa le henhla kambe data i xilo lexi va xi tirhisaka eka mikarhi hinkwayo.

Munhu a nga swi kota ku endla WhatsApp leyi nga ta endla leswaku a kota ku endla ti-video call a vona munhu loyi a nga le kule na yena va foyina va ri karhi va vonana a nga ri ekusuhani munhu a nga swi kota ku tirhisa WhatsApp a vona a ka ri a foyina hi riqingho ra yena a ri Limpopo munhu a ri karhi a n'wi vona a ri Gauteng a ri karhi a tirhisa data.

Munhu a nga kota ku apply-a mitirho a tshamile ekaya hi ku tirhisa data na ku saver mali ya ku famba a lava ntirho siku na siku kambe a tirhisa data a ri karhi a tirhisa ti-email a senda kunene hi ku apulaya mitirho a tshamile ekaya a nga kota ku swi fikelela swilo sweswo a tshamile endhawu yin'we a nga ri ku fambeni na ku saver mali hi ku tirhisa data.

E-e, data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi i swilo swo fana hikuva swi tirhisa inthanete swi ri swimbirhi ha swona.

U nga pfaleriwa data loko u karhi u nga swi koti ku recharger data ya wena loko yi herile kumbe u pfaleriwa data loko u xava data leyi nga yi tirhisengiku inthanete.

Ina, ku na ku hambana hikuva three gig yitsongo eka four gigi naswona four gigi yitsongo eka five gig, five gig hi yona yi durhaka ngopfu ku tlula four gig na three gig.

Riqingho hi ku bela riqingho hi vhidiyo swi tlula ku bela riqingho hi rito hikuva ku bela riqingho hi vhidiyo hi laha u tirhisaka data yo tala hi hikuva ku bela riqingho hi vhidiyo u va u ri karhi u vonana na munhu exikandzeni kasi ku bela riqingho hi rito a wu vonani na munhu kambe u va u kha u twa rito ra yena ntsena.

Tihakelo leti fihliweke leti munhu a fanekele ku ti tirhisa eka pulani ya data i ku xava data ya n'hweti kumbe ku xava data leyi nga heriki yi vitaniwaku unlimited data.

Mavonelo ya mina a swi kahle hi mhaka ya ku wa swi kota ku xava data ya n'hweti yi ri ya ten gig mara swilo leswi u kotaka ku swi endla swi nga heti data data a yi fani yi tshama yi hela yi nga expire u tirhisa data ya wena yi za yi hela hikuva data ya durha swinene.

Malume swi ta ya hi ku ri u tirhisa netiweke ya yini loko a tirhisa netiweke ya Telkom u ta tlhava star one two three hexe loko a tirhisa MTN u ta xava u ta tlhava star one four two kasi loko a tirhisa Vodacom na Cell C u ta potosela tinambara leti fambelanaka na netiweke yeleyo a xava data yin'wana.

Mobile data yi tirha eka switirhi swa inthanete hinkwaswo a yi fani na data leyi munhu a yi xavaka yi ri ya Facebook hikuva yi tirhela Facebook ntsena kasi mobile data yi tirha eka switirhisiwa swa inthanete hinkwaswo.

Pulani ya data ya tiselifoni yo xaveka swinene hileswaku munhu u fane a xava a unlimited data data yo karhi yo yi nga heli kumbe a xava router xilo lexi a kotaka ku koneketa na foni ya yena lexi a nga ta swi tiva ku u xi xava data u ta yi tirhisa hi nkarhi hinkwawo.